Seno se lokile haholo hobane qetellong batho ba bangata ba tla naheng ya rona ba tlo bona naha ya rona ka mokgwa oo e leng ntle ka teng. Hape re na le theko tse ngata, le leng hape le makeishene ke Robben Island. Batho ba bangata ba etela monono le bona ba batla ho bona tse e leng sa etsahalang kgale kgale. Mme ho nong ho hotle haholo, ke ntho e ntle haholo.

Palame ke palame sekepe se senyane le se seholo haholo. E ebile se senyane lebenkele o monyane. Mme ne ntse re tsamaya feela monono. Ne ke tshohile haholo hobaneng le bo di qala hape ne ntse se sisinyeha ha ngata.

Qetelletse ke patetse yona tjhelete eno e nyane hobane ha ke a dula setulong. Ha se setulo sa sa koloi seno ha se setulo sa tekesi ke engine. Ke dutse hodima engine hape ya tjhesa, ne ke sa dula hantle ne ntse ke tjhesellwa, ne ke e tjha. Mme qetelletse ke patetse tjhelete yona e nyane enono a ba e dumela.

Keng e jwale? E etsahalang jwale ka koloi ya ka. Hobane ke itse o nlokisetse koloi. Mataere a ile kae jwale? Hobane nna koloi ena ke e batla e lokile tsatsing lena. Hosane hona le moo tlamehile ke ye teng. Mme feela ke ho re o kgutlisetse mataere a ka o mphe koloi ya ka ke tsamaye. Ke e batla e lokile ho na jwale. Ke tla o emela oe lokise ho na jwale.

Helang! Bana se jeleng ka taxi-ng, le tlasa taxi ya ka feil. Helang! Ntse ke bua le lona, ke tlohela ntho e le e etsang ya ho jella ka tekesing. Behang dikota tse tsa lona, le tla di ja ha le qeta ho theoha mona. Le ntse le etsa ditshila taxi ena ya ka ena. Ke e cleaner ke le moo jwale he, behang dikota tsa lona, behang moo behang.

Ke bona ho le molemo haholo hore o thuse ona maqheku a rona. O kgone ho ya dipalangwang, ho ya ditekesing ba thusuwe hobane e se e le ba baholo ngakeng o le hona ho ya dingakeng hohle moo ba yang teng.

Mokganni we! Tjhe, nna nka se kgone ka nnete. Ntho o mpatlang hore ke etse yona nka se kgone. Mokganni, eno yona ke ya hao o etse. Jwalo ka ha ele tekesi ya hao ena, hape ke batho ba hao ba na na. Ke wa hao o etse o mong eseng nna. Bua le bona jwalo ka ha le batho ba hao ke bapalami ba hao ba palame taxi-ng ya hao. Le nna ke le tjena ke mopalami wa hao.

Tshepo yona ke na le yona e le ka nnete. Hobane bakganni ba dibese ditshebeletso tsa bona ke tse hantle. Re ema di-garage-ng ka nako. Mme ha nke ba siya bapalami. Ba sebedisana le bapalami ka tsela e lokileng. Hape ke batho ba lokileng haholo.

Basadi le bona ba lokela ho ba bakganni ba ditekesi. Mme ke le bitsitse mona hore re tle re feng basadi monyetla wa hore le bona ba kene ditekesing monana. Le bona ba lokela hore ba iphedise. Ba lokela hore ba be le tshebediso e ngata ka ya ditekesi. Jwalo ka ha e le batho ba bo mme, ke nahana hore ba ka thusa haholo. Haholo baneng, baholong tla ba le puisano e ntle ho feta ya rona batho ba bo ntate.

Sena ha se a loka ho hang. Hobane ke tlo ya ka eng mosebetsing. Ke halefile haholo ka senana mme le hape ke utlwile bohloko, hobane ha ho le tjena ha hona se nka yang ka sona mosebetsing. Mme ne nka batla boraditekesi ka buisana le bona, ba kgona hore ba nkise mosebetsing. Kapa ka batla le mosebetsi mmoho e re sebetsang le ena ho tsamaisana mmoho ka ofela.